Ho ya ka nna hore taba ya di-ambulance di fihle ka potlako, ke ka hore dipetlele di be haufinyana ha mmoho le di-clinic, haholoholo ekaba di-clinic tse mobile-e moo motho a ka nna a i swa teng for nakonyana ha ntse a emetse ambulance ne nne e tle a na nne a thole thusonyana hore bohale ba bokudi boo a nang le bona bo nne bo zame ho theosa ho fihlela ba kgone ho mo fihlelela, ke bona bakganni ba-ambulence ba mo ise sepetlele se seholo moo a tlo tholang thuso e a tshwanetsweng.

Ho ya ka nna ke bona ho le betere hore dipolekeng tse tshwanang le tseo hore tse sa kgoneng ho tholahala ka bobebe, ho be na le nthonyana le ka ba di-clinic-inyana e nyane moo batho ba ka kgonang hore ha ba hloka thuso ba kgone ho phakisetswa teng e re ambulance e ba thole moo e le hore ba kgone hore ba thole le ha ekaba thusonyana e nyane e... hore ba theose bohale ba bokulo bo ba tlabe ba bo utlwa ka nako eo.

Ka ska ke le motho wa setso taba e kgolo ke ka re a ye sepetlele a lo sheba tsa bophelo ba hae hore bophelo ba hae o loketse na hore a nka ya sepetlele se kgolo sa lebollo e leng lebollong. Mme ba mo shebe kaofela hore dikulo tse a ka banang le tsona ke tsefe, la ka lokisetswa moo a lokisitswe moo sepetlele then, ka mora moo, a i swe lebollong hobanene haholo ntho e kgolo lebollong ke thuto le dintho tsa setso tse tlamehileng re dietse ka hare.

Le ditshwantsho tse ke di behileng lebenkeleng laka hore ba kgone ho bona hore ba reka jwang, mme ke be na le dintho hape le metjhini tsa dikarete tse sa sokodiseng hore batho ba kgone ho reka tse sa hlokeng hore ba buwe. Mme hape ke ka ithuta le dinthonyana tse mmalwanyana ka puo ya matsoho kapo le ka bona hore ke efe puo ba kgonang ho e utlwisisa e nka kgonang ho bua le yona, mme ke be na le dintho tse tshwanang le di-white board moo e kareng ha ba fihla ho nna ba tlo batla selo se itseng, ba kgone ho se ngola fatshe ke kgone kgose bala ke tsebe hore ke ba lokisetsa jwang.

Ha ke na bo nnete hakalo ka hobane lebollo ke ntho ya setso haholo. Empa di teng dintho tse itseng tse ba ka kgonang hore re ba rutise tsona hore ba tsebe hore ho ya feela moo. Ke o tseba haholo ka setso sa hao mme o kgone ho tiya ka ska o le monna wa setso. Empa tsa hore ebe thuto ka hare, ho ya ka pono ya ka ho betere hore ba lo iponela ka hare hore ho etsahala eng.

Ho ya ka hore o le motho ke eng ntho o kgolelwang ho yona. Mme nna ka ska ke le motho wa setso, ha nke ka jwetsa ntho e tshwanang le eo. Ke ka tseba hore ke nako ya hore ke nke bohati ba setso, le nna ke ke ke lo e lokisa. Empa ha ke se ke utlwa ka hoo, ha se motho ba se ba ntjwetsitse hore ke na le ntho e kare ke madimabe, ke ka ya ke e potlakele, ke lo e hlapela hobane re batho ba batsho re le batho ba setso, rea tseba hore ke dintho tse etsahalang ka mehla le ka mehla tsena.

Hore mahae a batho ba maqheku ha a hole haholo, ha se ke nahana hantle nka ba metsotso e leshome fela hore ke fitlele moo mme he, hake sebedisa maoto a ka empa hake sebedisa koloi ke ka nka fela metsotso e mebedi kafa e metharo. Ke ka... nka kgona hore ke fihle ka bo potlako ho yena hore ke kgone ho mo isa feela.

Ha ke tsebe hore potso ena na ke utlwa hantle empa ke nahana e mpotsa hore ke bona ho le bohlokwa na hore banna ba ye sepetlele ba lo sheba hore tsa bophelo ba bona di sa ntse di eme jwang? mme nna if ha ke e utlwa hantle potso enana ke tla e araba ka tsela e itseng hore, ho loketse hore motho le motho a lo itjheba hore o eme jwang a kgone ho tseba hore ke eng e tlamehile a e lokise bophelong ba hae ka hobane rele batho re phela maphelo a sa tshwaneng mme re ja dintho tse sa lokang ka mehla le matsatsi. Ha motho a sa itjhebe a sa itekole o tla qetelletse a sa kutsi and-e a kulela sa boruri e le hore nka qetelletse entse ntho e ka reng ke lefu bophelong ba hae.

Ee, matswalo a Lefapha la Bophelo a nka thusa ho fihlela se a se reretsweng. Empa katleho ya ona e itshetlehile haholo ka ka mo a phetwang ka teng, le ka mo batho ba amogelang molaetsa ka teng.

Bontate ba hotse e le batho ba jwetsang hore tlamehile ba tiye, mme ha wa tlamela monna e be motho a se nang boemo bo botlenyana e leng boemo boo re buwang ka bona bo botle, ke hore ha wa tlameha o mo thole a lla ka for o mbona a le boemong bo bo ka etsang hore bonna ba hae botswe. Haholo ntho e etsahalang now kore di-statistics di bolela hore batho ba bontate ke bona haholo, ba qetelletse ba wela mathateng a hatello ya maikutlo.

Tseba ke bona e le ntho e ntle eo mmuso o thusang batho ka teng. Hao ko nahane feela o bona monga wa ba bang ba heno a kula empa o sna ntho o e kgonang mara mmuso ka matla ona o kgone ho o thusa, o kgone ho phedisa motho oo, haholoholo ke ntho e ntle haholo e nana ho bona motho o no bona ekare o tlo mo lahlehelwa a kgutlela bophelong hape e nana ho bontsha hore mmuso wa re nahana mme o boloka maikutlo a rona ka mehla le ka matsatsi.

Ee, maphelo a batho ha nkellwe hloohong mme e bontsha batho hape hore moruo o wele mme le batho ba bangata ha bana tjhelete and-e ba bangata ba hloka thuso, ho mpontshang hore dipetlele ha di ngata ka tsela e tlamehile di be ngata ka teng, mme le basebetsi ba mmusong ha ba ba ngata ka tsela e tlamehileng ba tlale ka teng. Ke ho bontsha hore mmuso wa sokola haholo ha e fitlheng hore ba phedise batho mme ba thuse batho.

Haholo hore bophelo bo bohlokwa mme hore ke bo boloke ke qeto yaka and-e ha o thata hore ke kgone ho bo boloka ntho e tlamehile ke e etse feela ke hore ke ne nne ke itjhebe, ke itekole kamehla le ka matsatsi.

Ka lefu la kankere ke hore tlamehile o tsamaye o dule o lo itekola kgwedi le kgwedi hobane o nka se tsebe mohlang se o hlasetseng ka teng mme ha o ka bona ntho e hlaha mmeleng wa hao o sa e utlwisising, tlamehile o lo e shebe hobane o nka etsahala ka matsatsi a mang ke yona e na le kankere, mme ha o ka e tlohella feela ya hola ya hola ho bo etsahala hore ke kankere ho ka etsahala hore nako e seo sile, empa ha o kgonne ho e phakisetsa ba ka kgona hore ba kgo thuse ba kgone ho thusanyana sebakanyana empa ha o so fetile nako ya hore e se kene mmeleng kaofela ha o sa kgona ho thusahala hakalo, mme ha e na moriyana wa phodiso o straight empa feela ba kgona ho e boloka hore e ska fetella moo e leng teng.